Dumelang, ke batla ho kenya tletlebo ka mokotla ya ka e lahlehileng, ha ke ntse ke tswa sefane sa Air-Link, ka letsatsi la 13 June 2025, ho tswa Johannesburg, ho ya Cape Town. Mekotla enana ke mekotla e mmedi, e ngwe ke mokotla o moholo o motsho, o nang le setikara se nang le lebitso la Teboho, mme e ngwe ke mokotlana wa lehetla, o mo sehla o na le zipa e putswa, ka hare mokotla ho na le diaparo tsa ka, tsa mesebetsi, ditokomane tsa bohlokwa, le laptop ya ka, lebitso laka ke Teboho Mofokeng, nomoro ya ka ya ID ke, 0212246674, mme nomoro ya ka ya mohala ke 0748823324. Ke kopa thuso ya ho fumana mekotla enana, ka ha di na le dintho tse bohlokwa haholo, ke leboha haholo thuso ya lune.

Ho be teng hore nke taxi, ka lebaka la hore taxi o ke tjhelete, ke tlo o tlabe o e patala kgwedi le kgwedi, mme koloi yona o tlo batla o nonne o tshele mafura mehla le mehla. Hape, taxi yona e tla ho tlosa ka tlung, e o ise moo mosebetsing, e phete hape hore o kgutlise mosebetsing e o ise ka tlung . Ntho e boloka tjhelete haholo, hape e bolokang tjhelete ya mafura haholo, ka lebaka la hore batho ba kalamang taxi, ke batho ba kalamang ba le bangata.

Ntlha ka hara yona, ha sa kgetha hore a patale ka karete, a fihla ka hara Uber a hlenne a ntshe tjhelete eo a itseng o tlo e patala, hona le hore a tlo re o tla e patala pele, hobane batho banana ba dula ba bua mashano . So ho betere hore motho a be na le nnete e santsane e qala, ba tsebe, ehle e tsebahale hore e teng, kapa ha e yo na, hona le hore e tlo nkuwa ha e se tjhelete.

Haholo hobane e ba e etsang motho a bane le moferekaninyana, hobane ke dihutara, hwa phakiswa tseleng, ha o tsebe batho ba potlaketse kae, hake rate kannete.

Ha ke tsebe nka reka koloi jwang, mara koloi eo nka e rekang, ke koloi e sa jeng mafura haholo. Ke nahana e nka e reka, mohlomong, ke bo Kia Picanto, ka lebaka la hore ntse kele motjha, and-e hape ke batle ke leka hore ke bokanyetsa tjhelete. Mara nka e reka kae, yo mara se kena le yona monyetla wa hore ke reke koloi, nka reka koloi e nyane feela kafo, koloi ya nka reka koloi e nyane fela. Nka nthabisa haholo hobane di ngata ntho tse kgale ke batla ho di etsa, empa di batla koloi, neng ke ntho tse ngata tsa di-Uber, tsa ho patala, wa bo. Jwale ke na le koloi ya ka, ao wa, ao wa Bafana tjoo. Mohlomong nka e reka ka bo hundred thousand, one, twenty, wa bo tjhelete tse moo.